Ho bua nnete fela, le nna ha ke tsebe ka papadi ya rugby. Jwale ha ke tsebe hore le ha ke mo hlalosetsa ke tlo reng. Empa kea tseba hore batho ha ba batla ho kenya dintlha, ba mathela lesaeteng le itseng mme team e nngwe le yona e mathela lesaeteng le itseng. Hona le di moo, batho ba bitswang di . Ho tswela pele teng tjhe, tla be ke bua maka, ha ke e tsebe.

ka nnete-nnete, le rona re lla ka yona sefapano. Ho phethwa dintho tse ngata moo. Le motsheare, setori seo o se boneng motshehare, le ka eight se ka bapala hape. Motho ha ba ka fumana menyetla, a mpa reke se fapaneng. Hape ya thusa hore motshehare ha o le mosebetsing, o tlo kgona ho shebella ntho o sa e shebellang motshehare, o e shebelle bosiu. Ho ba bang ba sa sebetseng, e utlwisa bohloko hobane o tla be o e shebile motshehare, le bosiu e be phethwe, e phethwe hape. Jwale ha e sa tla hlola e monate.

Nna ke di motho le dipopi hobane ngwana o tlameha ho shebella dipopi. Mme bosiu ha sa robetse, ke itjhebelle di-film tse lwanang, le tsena tse romantic haholo, le tsena tse tsheisang haholo. Ke tsona tse ke di ratang haholo, mme ho bohlokwa haholo ha ba ka di hlahisa mme tse fapaneng, tse fapaneng ka beke maybe, mohlomong motho , re di shebelle ha bo two times a week, makgetlo a mabedi ka beke. Mme mara e be tse fapaneng haholo le tse ke tla be re di shebelletse beke e fetileng.

Router le yona e na le ka mokgo e sebetsang ka teng. Ha se hampe ha kere ho lona le ka se kgone ho e sebedisa hona jwale kapa ho connect-e batho ba babedi ka nako. Hobane le yona e na le e selekanyetsi sa teng hore ho connect-a batho ba bakae ho yona. Mme ke kopa hore le behe pelo tsa lona sekotlolong, le seke la lwana. Ha ke hane ka yona hobane ke unlimited, jwale ke kopa feela re connect-eng ka tsela e loketseng. Ha o mong a connect-ile hora e le nngwe, le e mong a connect. Haholo-holo jwang baneng ba sekolo, o ka etsa dintho tsa sekolo kapa metswalle ya ka ho apply-ela mesebetsi. Ke hona ho ba thusa.

Dipapatso di bohlokwa haholo hobane di re bontsha dintho tse rekiswang le tseo di hlokang, re tlo di hlokang kapa, ke mesebetsi ya batho ba bang. Batho ba bang mesebetsi ya bona ke ho etsa dipapatso, mme ke ho beha papa tafoleng ka malapeng a bona. Mme di bohlokwa-hlokwa haholo hore di bapadiswe mme di nne di bontshahatswe dinthong tse re di shebelletseng. Jwalo ka ha ho bapatswa dintho tsa sekolo, ra hopotswa hore bana ba ya sekolong kapa ho bapatswa dijo. Re nne re hopotswe hore hona le ditheolelo fatshe tsa dijo tse itseng, mabenkeleng a fapa-fapaneng.

Bohlokwa-hlokwa ba hore batho base ba be marangrang metseng ya bona, ke ho bontsha hore, ha dintho tse ding di etsahala, tse ding tsa teng tlamehile re di bone marangrang, hore re tle be re kgone ho ba, re be re be le tsebo e batsi kapa re tsebe ho tshireletsa. Mme e thusa haholo hore nako e fetileng, ne re sa tsebe ka COVID-19 mme re e bone marangrang. Ke moo, re ileng ra ba le tsebo e ntle teng, mme e batsi pele re ka hlalosetswa ka yona hore re itlhokomele, mme re tsebe ho tshireletseha. Jwale, metseng e meng ho hlokahala hore ba be le yona hore ka matsatsi a mang, hobane dintho di hlaha re sa lebella, ba ba kgone ho fumana tsebo ka dintho tse ba sa tsebeng ka tsona.

Ke ka mo jwetsa hore a be, a hodise talente ya hae haholo hobane, batho ba jwalo ba hlokeha setjhabeng sa rona. Mme a latele metjha e nepahetseng, ya ho ya di-agency tse nang le tsebo kapa tse hirang batho ba nang le talente e tshwanang le ya hae. Mme a se fele matla hobane batho ba bangata ba nkile nako ho fihla moo ba ka fihla, moo ba fihlileng teng. Jwalo ka bomme bana ba ya tsebahalang haholo, a sa na le sebapatsi sa hae hona televisheneng. Jwale, ho ka ba bohlokwa haholo hore le yena a latele metjha e loketseng hore a ka kgona ho etsa dipompo le dikahare tsa teng. Mme a thusa setjhaba sa rona.